Angiboni kanjalo. Ngicabanga ukuthi abantu uma eseyeka emsebenzini uthola i-UIF.

Ngicabanga ukuthi kumele ube nazo zonke iy'mfanelo zebhizinisi lakho, nomazisi wakho, noma-CK, nakho konke, ama-tax clearance, yonke leyo nto. Mase kuyima uyo-aplayela-ke ikhadi lesikweletu.

Kukhona nje le kahulumeni uyacabanga ukuthi yona inobuhle kanye futhi inobubi bakhona. Ubuhle bakhona ukuthi uyakwazi ukungena esibhedlela unyaka wonke, ungakweleti kube yiyona i-medical aid ekukhokhelayo. Ububi bayo ukuthi ungafaka abantu abawu-three mhlawumpe kube wuwe mase kuba abantu abawu-two bakini, usuyokhokha izizumbulu-ke zey'mali. Nemali yakhona iyashesha ukuphela kuthi kufika u-Apreli, kuthiwa imali ekhadini ayisekho. Ububi bayo yilobo.

Anginalo ulwazi olukhulu lwalezo y'nkampani, kodwa engingakusho nje ukuthi ngingacabanga ukuthi banezinhlelo ezilungile, ezibasebenzelayo futhi .

Umshwalense wemoto ubalulekile kakhulu ngampela uma unayo imoto ngoba ukusiza ey'ntweni ey'ningi. Umzampuli nje, kungaba uhlobo lomgwaqo wangakini hlampe libulale imoto, uyakwazi uku-claim-a lapho. Kube isimo sezulu, futhi nakhona angithi vele asisi-control-i isimo sezulu, kuyazenzakalela. Noma hlampe ushayisile, noma ushayisiwe-ke, nakhona.

Ngokwami ngabe akekho umuntu oboleka imali kumashonisa, kodwa-ke ngoba izimo zempilo zikhona. Le mali le ezalayo angiyisiboni inesidingo ngoba phela usuke uyakumashonisa ingoba usuke ungenayo imali. Mase manje uma kumele uyibuyise, kumele uyibuyise nenzalo, angiboni ukuthi umqondo ophusile lowo. Kodwa-ke phela nakubo ibhizinisi bazama ukuy'philisa so kuvumelekile, ngiyacabanga.

Ngicabanga ukuthi isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo kwesinye isikhathi siba side ngoba suke befuna izinto ey'ningi noma bengasafuni nje ukukhokha qoba. Manje nje eyi, kuningi kodwa kweminye imshwalense iyakwazi ukuthi iphuthume, kukhokhwe kanjalo kanjalo.

Sonke sidlule ezintweni kodwa umshwalense ubalulekile, singayaphi siyephi kodwa ubalulekile. I-topic ekumele siyikhulume sonke.

Ngingaqhubeka ngoba angisiyena umuntu othanda ukuhlala enemali. Imali, njengokuthi ngihlezi ngino-cash esikhwameni, cha angisiyena lowo muntu. Kungathi imali yami ingaba sebhange kodwa nakhona uma ngizokuqondisisi ukuthi bayenzelani leyo nto, ngingavuma.

Ngibona nje kuwubudomu lobo ngoba into ozoyijwayela leyo ukuthi uzofika ube nesikweletu mase uboleka imali. Ngaleyo mali ukhokhele isikweletu sakho, kanti futhi usukhande esinye isikweletu. Kahle kahle ayinawo umqondo leyo nto.

Ngingacela ukubona amaphepha, noma phecelezi i-contract esayisayinda ngifika enkampanini.

Kungaba umqondo omuhle kakhulu loyo ngoba abantu eyi kunzima la ngaphandle, kunzima kakhulu.

Sikhona nje. Uma ngathatha mina nje ngenze umzekelo ngami, eyi mina kuyangisiza kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuvula noma-savings account ngikwazi ukubeka imali yami khona ebhange lami kunokuthi ngihlezi ngiyibona. Uma ngihlezi ngiyibona ngiyohlezi ngiyisebenzisela ngisho izinto ezingenasidingo.